Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngamahashe bubuhle bawo kunye namandla awo nendlela ancedisa ngayo ezifama.

Izityalo zasendle zingabanceda kakhulu abantu abahlala ezilalini ngoba uninzi lwazo luyaphilisa nakwizigulo ezikhoyo kwaye ulutsha olusakhulayo kuyafuneka ukuba lufunde ngezityalo ukuze nalo lizoyazi ukutya okulungileyo koku kusendle.

Ukuba bendiyintloko yeSebe Lezolimo bendiza kuvula ii-classes for abantu besifazane ukuba bafunde ngeento zolimo iziqhamo nezityalo. Bafundiswe nendlela yokwenza imali ngoba kuzowufuneke bavule amashishini ekuhambeni kwexesha, benza kwenza into enjalo.

Ndingamxelela umalume ukuba into eyenza iinkomo nehagu zityebe ngokugqithisileyo kukuba ziphathwa njani nendlela ezityiswa ngayo. Into eyenza ukuba zityebe ngolu hlobo ithi loo nto impatho yazo intle.

Iindlela ezinokuphawulwa ngazo iinkomo kukuba zityiswe ukutya ezikulungeleyo nokusa segazini, ziseliswe amanzi acocekileyo zihlale kwindawo ecocekileyo ezinokwazi uhamba ahamba kuyo. Zihlale zijongwa nakwezempilo ngoba iinkomo ngenye yezilwanyana ezibalulekileyo kuthi.

Uyazi ke, mama, asoze ukholelwe ndifumene umyalezo wokuba bandithathile eMasiphathisane kholeji le ilapha ngasendlini. Indlela endivuya ngayo, ithi loo nto leyo ngenye imini nam ndizawukwazi ukuzivulela ishishini lam ndiqalise into edibene nezolimo. Liphupha lam elo ekudala ndinalo. Inene ubomi bam buza kutshintsha, mama.

Into endingayenza ndingabaxelela abatshana ukuba xa befuna ukusebenza neegusha maba ndibize or babize umntu omkhulu abancedise ukuze nantoni na abayenzayo loo mntu umkhulu ukhoyo azoba jonga ukuze bangonzakali.

Ziba khona izityalo eziqhubayo xa umhlaba womile enyakeni kodwa zimbalwa ngezifana neetumato iikherothsi iimbotyi namayeza asuka kwizityalo enziwa amachiza.

Ibaluleke kakhulu into yokufunda ngezolimo ekholeji naseyunivesithi ngoba ixesha esiphila kulo kunzima ukutya kuya kuba duru. Abantu kufuneke bafunde ngezolimo bayazi ukuba ukutya abakutyayo kuza njani. Bayazi ukuba ukutya esikutyayo kuphuma emhlabeni nobaluleko lo mhlaba esinyathela kuwo. Loo nto iza kwenza ukuba bahloniphe indlela ekwenziwa ngayo ukutya.

Iingcinga zam zezokuba ngumbono omhle lowo wokwabiwa komhlaba ukusuka kumafama amakhulu usiya kwamafama asakhasayo nabo bazotsho bakwazi ufunda ngezolimo, bakwazi ufunda ngokuphatha imfuyo kwaye bazizamele amashishini abo baphuhlise ingomso labo.

Ukulima iitapile kunzima kakhulu ngoba ukuze zikhule kakuhle kufuneka umhlaba lo ulima kuwo ibe ngumhlaba orayithi, umhlaba olungileyo ukuba ukwazi ulima. Kwaye iitapile ziyakwazi uthatha izinto kwapha emhlabeni ezenza ukuba zingakwazi ukukhula kakuhle zingabi yile nto uyifunayo. Enye into enzima ngokukhulisa iitapile kukuba ihambelana nendlela eyiyo imo yezulu. Ukuba imo yezulu inotshintsha-tshintsho iitapile zakho zingakakhuli kakuhle.

Ukulima itswele kunzima kakhulu ngoba kufuneka ujongile umhlaba elizawukhulela kuwo. Kwaye kufuneka uyazi ukuba uzalibeka phi xa selikhulile ukuze lingamoshakaali. Nemo yezulu nalo iye incedisane nokuba lingakhuli kakuhle itswele lakho. Ithi loo nto funeke uyazi ngexesha elilungileyo apho ungakhulisa khona itswele lakho.

Isipinatshi yenye yemifuno endiyithandayo kakhulu ngoba inceda izinto ezidibene negazi lomzimba womntu. Siye sifumane izigulo ekukhuleni kwethu apho isipinatshi siye

Eyona nto yenza ukuba kube lula kufuneka ukhethe iminqathe leyo.

Uba ngumfama ofudukayo kunzima kakhulu ngoba uye ungayazi nokuba kungathiwa kungatshiwo nini kuwe ukuba funeke uhambile ubuyele apho usuka khona. Nangoba le nto uyenzayo uyithanda kodwa uyayazi ukuba ayilo khaya lakho nanini na kungathiwa ahamba ubuyele apho usuka khona.

Zininzi kakhulu iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimmandla engaselunxwemeni ezifana nekherothi, izipinatshi amakhaphetshu. Kodwa kufuneka ukuba ujonge ukuba imo yezulu injani ngoba ezinye iziqhamo ziye zingathandisisi xa kukho imimoya ethile.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kummandla waseKapa ezifana nekherothi namakhaphetshu kunye nezipinatshi. Ibangela yaloo nto yinto yoba ngumhlaba ezikhuliswa kuwo. Umhlaba okumandla waseKapa ngumhlaba olungileyo ngokukhulisa izityalo ezithile neziqhamo ezithile.

Mna ndingakhetha ukuzikhulisela iinkukhu endaweni yokuba ndizithenge evenkileni. Unobangela kukuba ndingazenzela ishishini ngaloo nto ibe ndim othengisa iinkukhu kwezi venkile zithengisayo. Nangona izawuba ngumsebenzi omnintsi kum kodwa izawuba negalelo elininzi kwishishini lam. Kwaye ayo nkukhu yodwa oye uyifumane xa uthengisa. Xa uzikhulisela iinkukhu uye ufumane namaqanda. Loo nto ithi ndizawube ndithengisa iinkukhu ngapha ndithengisa namaqanda loo nto iza kukhulisa ishishini lam.

Ukugcinwa kokutya okukhuselekileyo into ethi qatha engqondweni yam kukuba lucoceko lokutya. Indlela ophatha ngayo ukutya kwakho funeke kuhlale kucocekile. Ikhitshi olisebenzisayo funeke lihlale licocekile. Ukutya okuphekileyo nokungaphekwanga makungadibani. Okuphekileyo kungahlala emkhenkceni okungaphekwanga kungahlala ngaphandle.